Iye zikhona, iinthelo ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yokulapha njenge-orentji.

Iimvande, ezisemakhaya zidlala indima ekulu khulu ekongeni imali.

Umengu sithelo esinepilo, sithelo esitjheli ngokombala. Sithelo esitholakala emthini.

Iye, kukatelelekile ngombana ukuhlomisa ngezambatho ezivikela izulu, zivikela bonyana iinthelo zingamotjheki lokha nakuna izulu.

Iye, iyasiza isiza khulu ngombana kuneskhathi esiseberegisako esistelileko sokuthelelela siphinde siziqime.

Iye, uyazibangela ngombana ziba nomthelela omumbi eentjalweni kanye nehlabathini.

Begodu bakhule banganalo ilwazi kwezokulima nokufuya.

Awa, akukafaneli bona bamdosele umrholo.

Awa, abazuzi ngokulingana ngombana kukhona okuhlukileko ngemibala begodu bagandelela abanye bemibala.

Iintjalo ngesikhathi sesinanja ziqaleka zingasizarerhe ngombana isinanja asizivumeli bona zihlume ngendlela efaneleko.

Amadamu alisizo elikhulu emphakathini ngombana ngiwo esidosa kiwo amanzi lawa esiwathola eempompini begodu amadamu alisizo elikhulu ngombana sirhona ukuthelelela iintjalo zethu ngamanzi abuya khona. Begodu nefuyo iyakwazi bona lokha nabayikhiphileko ithole khona amanzi wokusela.

Kungaba khona iinsetjenziswa ezibhedere ekutheleleleni begodu kube neemodere ezinengi zokulima.

Awa, awuthathelwa ehloko ngombana sibona ngokuthi kukhuphuke khulu iintengo esitolo.

Kukobana bona bagcwalise ngendlini amabhakede begodu batjheje bona iimpompi zivaliwe begodu amanzi bawaberegise lokha nabawaberegisela izinto ezibalulekileko njengokuvasa nokuvasa iinkotlelo nokhunye.

Bangathuthukiswa ngokuthi kube neekhangiso ezenziwako eziyelelisa abantu ngabo nofana ezibabizela ukwaziwa nokobana bathuthuke.

Mkhulu khulu ngombana nanjena kusese, nabomma ekungakhange baphiwe

Iye, ziyawavula ngombana sele bavulelwa nabantu abatjha amathuba.

Azisiza khulu ngombana zithi lokha naziphumileko nazidinga amanzi ziya khona emadamini lokha nazomileko.

Iwusiza ngeendlela ezinengi, i-vitamin C etholakala emabhananeni isiza bona isinya sihlale sirerhe begodu senza nomzimba ube nomfutho.

Amanzi angakahlanzeki abangela ukugula kwekankere.

Isiwezulu butjhuguluko lobu obenzeka lokha nakwenzeka emafini nofana nakunamatjhuguluko enziwako lapha ephasini.

Abantu bemaplasini bahlala kamnandi ngombana bayazitjalela begodu izinto ezinengi bayanzela bayakghona nokonga imali. Begodu abantu bemaplasini bahlala kamnandi ngombana badla ukudla ebazenzeleko okungababangeli ukugula.

Ziimpinatjhi, ama-carrots, imigade kanye namabhanana.

Mrorho, mgade, yi-anyanisi, mahabhula kanye nama-orentji.

Budisi bokobana ababhadalwa begodu abakutholi ukuphumula ngendlela efaneleko.

Ivithamini elitholakala elamuleni, lisiza ngokulwisana nemigomo engakalungeli umzimba kanye nama-bacteria a-wrong emzimbeni.

Bakamasipala bangatjhugulula indlela ebenza ngayo, ekufumaneni komphakathi amanzi.

Ibuyisa amandla lokha umuntu ogulako nasele anganawo begodu yenza bona umzimba ulwe, ulwisane nekankere ehlukumezako.

Ngokwekolelwami isomiso sibangelwa mtjhiso, lo omkhulu obakhona owenza bonyana kungasaba nezulu.

Iye, ungakghona ngombana kulula ukutjala umrorho begodu ungazenzela itoni encani lapha ungatjala khona. Kazi okhunye imirorho iyazimilela, idinge bona itlhogonyelwe.

Kukobana sikhambe sokutlhogomela lapha khona kusele khona amanzi.

Itamati sithelo esibovu, esimila phasi.

Okungenziwa kukobana kuthuthukiswe ilwazi lezokulima, kufakwe kumabonwakude, kibomaliledinini ukwazi bona abantu babe nelwazi ngakho.

Abantu kufanele bona bahlale bahlengekile, bahlengise nalapho abahlala khona. Bahlengise nezambatho zabo nabo bahlale bahlengile nokudla ebakudlako batjheje bona kuhlengile na, kuhlanzekile begodu.

Kade bekuba nalapha benza khona isiziba, isiziba samanzi begodu amanye bebawafaka ngaphakathi kweendromu ezikulu.

Ilamule sithelo esitjheli ngokombala, lokha nawusidlako sisiranyana silapha umgomani.

Ibalimaza khulu ngombana kufanele bathenge izinto zokuthoma.

Kufanele bona banikelwe amalanga amabili.

Kufuze bona kube benza iinsekelozindlu ezenza bona umtjhiso lo ungafiki eentjalweni.

Ingazuza ngendlela ekulu ngombana iintjalo zabo nemikhiqizo yabo mihle khulu kwamambala.

Yi-abhula, itamati, yigranadila, yi-anyanisi ebovu.

Umrorho, ibhutata, ithanga, ilamune, mabhanana.

Mahlelo wokobana kube neembugwana ezifundisa abantu ngokutjala nokobana bawathuthukise njani amakghwebo wabo. Nokobana bathome njani ukulima nokhunye.

Iye, ngiwo ewomisa msinya amanzi asemadamini.

Awa, ngamalanga wokuphumula kufanele bona nabo baphumule.

Ilimala khulu ngombana uthola ingasarhodlheleli.

Kubalimaza khulu ngombana abantu abatjha bayatlhogeka khulu bona babe serhwebeni lezokulima.

Umhlobo lona, ihlabathi yakhona uthola bona yinengi, iyiqubuthu endaweni yinye.

Isomiso kulokha, nakunganamanzi aphele koke.

Iswiri lisiza ekulapheni umgomani ngombana lilwisana ne-bacteria leli elibanga umgomani emzimbeni.

Yi-abhula, yi-carrots, mrorho.

Kufanele bona bathole izembatho lezi ezivikela izulu ukuze bakghone ukusebenza.

Likusiza ngokobana umzimba uhlale ulungile begodu unamandla. Umzimba ukwazi ukuvikeleka engogwaneni.

Ikhabitjhi, yisiphila, yi-anyanisi.

Umehluko wokobana indlela etjha yenza bona iintjalo zifumane woke amanzi begodu zikhule msinya kunalokha ngaphambili, iintjalo zoke bezingawafumani amanzi.

Imirorho ngilokhu okuvela ematonini nofana okutjalwako kubahlaza ngombala kuyaphekwa, okhunye eminye imirorho iyonyiswa iphekwe nayo.

Kusuka kuthiwa imbuzi le izele abentwana ababili.

Kufanele bona utjheje bona umsebenzi nofana umqatjhi uyakuvuma bona ungazithengela iinsetjenziswa na, begodu utjheje bona abanye abasebenzi bazozizwa njani ngalokho ofuna ukukwenza.

Kuhlatjwa nakunenyama efunekako kwaphela.

Iye, ngingakufundela ukulima ngombana kunamathuba amanengi begodu isikhungo abantu abanengi abangasiyeleliko.

Awa, kuyafana nalokha uzihlabela yona, awukho umehluko.

Kufanele bona ulethe ezinye iinkunzi zizoyilekelela.

Ngombana ayisimnandi inyama ephekwa ineengazi ezinengi.

Iye, zingaba yingozi ngombana zingagcina zimorose ikampa, ziphumele ngaphandle zenze umonakalo.

Akusiso isikhathi esirerhe leso, uyawarhaba.

Iye. zidla ngokwaneleko ngombana ngiso isikhathi esirerhe leso sokuvulela iinkomo nokuzibuyisa.

Awa, akukho engikusolako ngabo.

Kukobana inyama yemvu ivuthwa msinya khulu kuneyembuzi begodu umehluko kukobana imvu inoboya, imbuzi ayinabo uboya obunengi obungenza iwulu.

Ukobana izimvu zeplasini zijayele iplasi begodu zikhuliseke ngokweplasi nemithetho yeplasi.

Iye, kuqakathekile ngombana libiliselwa ukobana lingalethi ukugula emntwini oyolidla.

Mina ekuseni ngithanda umdoko.

Iye, liqiniso ngombana inyama le nayo sele idala, sele ingasesemnandi, kade ikhona iphila yeke, iyaqina begodu ithatha nesikhathi ukuvuthwa.

Isikhumba sekomo esilarheni nabaqeda ukusihlinza, bayasithengisa, bathengisela laba abafuna ukuziberegisa nofana abafuna ukuzineka.

Uhlinza bunqopha, uhlinza uyelele bona lapha uhlinza khona angeze uboya buthondele na.

Kufuze bona batjheje bona eVenda kunjani, kuyabavumela bona iinkomo zabo nofana ifuyo ingaya khona begodu ingaphila khona na nofana beyirerhe e-Belfast na.

Kubangelwa kukuthi bathenge msinya bayihlalisa isikhathi iimbhonsmara lezi kuze kufike uNobayeni, bekufuze bona bathenge sekusele kunguNobayeni.

Iyabotjhelelwa, iphiwe utjani.

Kufuze bona usele amanzi anetswayi ukuze bona akurhelebhe ngaphakathi emathumbini.

Kulokha nasiye e-Zoo siyokubona iinlwane ezahlukahlukeneko begodu siyokufunda ngazo.

Ungafundiswa bodorhodere beenlwane.

Iye, kuyenzeka, ungathola bona umzimbakhe awukhambelani neembhontjisi zebhlege.

Ukuze bona kungabi nobutjhapho obenzekako.

Zisengwa isikhathi eside njengesikhathi esinyanga ezimbili.

Iye, singayelapha ngombana singakwazi ukubona bona khuyini okuphethwe imbuzi le.

Ngithanda ibisi elihlaza.

Azitholakali ngombana abantu bemakhaya bathi lokha nabakhako basusa iinhlahla lezi.

Kufuze bona aqede iimfundo zakhe ngesikolweni athi angaqeda zona, ayokubhalisa eyunivesithi abhalisele ukuba mfundi wefuyo.

Kufanele babuze bona izimvu lezi zisebujameni obunjani, batjheje bebayelele bona zinjani.

Ukwetjisa kugayeke kokudla ngemathumbini.

Kufuze bona akhamba angena imizi nemizi, abazise ngebubulo lakhe begodu kube neekhangiso azenzako ngebubulo leli.

Awukho umehluko ngombana ihlinzwa njengenkomo kutjho ukuthi zenziwa ngokufana.

Awa, akukaqakatheki ngombana kuyafana nalokha zihlala endaweni eyodwa begodu lokha nazihlala endaweni eyodwa, ngikho okwenza bona zande ngombana ziyakwazi bona zihlangane zenze okuthize.

Kusiza ukwazi ukubona nokwazi bona ifuyo le ungayilawula njani ukugula kwayo.

Iye, zingabayingozi ngombana zikhamba zidla nomayini begodu zingaba nobulwelwe obuthizeni ongazi ngabo, zibangele abantu abazidlako ubungozi bokugula nofana babe nobulwelwe lobo nabo.

Iye, kuyawubuyisela emuva.

Kufanele bona ihlale ama-iri amabili ukuze bona incince iingazi iqede.

Uzoyibona ngokuthi ikhambe khulu begodu idle khulu ngombana iyathoma ukutjhaphuluka kangaka.

Ngiyawuzwisisa umbono kaMsoziswa ngombana uqinisile ngeenkukhu zomtjhini, zikhula ngendlela erarako, emangazako kuyatjho bona kukhona okuthize abakwenzako ukobana zikhule kangaka.

Kungabangela ukobana zimoroseke iintjalo lezi, ungathola sele zipulekile nofana zikhambe nezulu.

Kufuze bona ngiye lapha iinrhurhula ezirhurhulele khona iintjalo ngiye ngiyokudobha lokhu okuseleko ngikubusele, ngikutjale ngabutjha.

Bakwenzele bona, ifuyo yabo ingalahleki, begodu ingetjiwa.

Iye, banelwazi elaneleko.

Kufuze bona woke umuntu atjhinge emthonjaneni, ongehla kuyiwe khona kokhelelwa amanzi wokuvasa, ukuze songe amanzi.

Abalimi kufuze bona beze namacebo ahlukileko, ukuzisiza. Kube khona amanethi, abawafakako bona umtjhiso lo, ungadluleli khulu eentjalweni.

Awa, abazuzi ngokulingana, ngombana eSewula Afrika bathuthukisa beminye imibala, ukudlula eminye imibala ngobulili.

Liqiniso, ngombana sele babanengi abanikazi bamaplasi, nofana abanikazi beenkomo abalila ngokulahlekelwa iinkomo

Benzela bona lokha nayokuphekwa, ingabi neengazi ezinengi, ikwazi ukuvuthwa.

Awa, akukho engikusolako ngabo.

Kubangelwa kukobana abanalo ilwazi elinengi, ngeenlwana lezi, ngefuyo le, begodu bayasaba ukuzifuya lapha elokitjhini.

Kubangelwa kukobana, bekukhona ubulwele obusahlele iinkukhu, begodu iinkukhu eziningi azikhuli zibe zikulu, nofana zithengiswe.

Iye, bangazikhuthalela, ngombana sele banabasekeli.

Ngombana emakhaya kuneendawo ezikulu zokufuya, begodu bona banelwazi ukudlula abantu beloktjhini ngokufuya.

Kukobana eendaweni zemakhaya batjhefulile, bazitjhefulile iinhlahla zefuyo, begodu abekho esele bazisebenzisako.

Iye, banelungelo, ngombana amathuna asese lapho, asasele eplasini.

Iye bayaya.

Izimvu zinomberego eminengi ungazifuya uzithengisele bemazweni amanye, begodu izimvu ngizo ezenza amawulu.

Umsebenzi wamabele, kugayela begodu benza ngabo utjwala besintu.

Kufuze bona, babhadelwe ngeveke.

Bayadinwa, ufumana bona bancani eendaweni zokulima.

Kukhulisa ngokobana isiphila ngiso esenza ipuphu, begodu eSewula Afrika, abantu boke baphila ngepuphu, ukupheka umratha, yeke iyatlhogeka eentolo. Lokho kukhulisa umnotho, ngokobana benza imali enengi ngesiphila.

Afumaneka lula, ngombana ekhaya, sinaso isihlahla sama-avakhado.

Amadamu azisiza ngokobana, iinlwana zisela khona amanzi, ngombana angeze zakwazi bona zitjhinge ngemizini ziyokurhamula amanzi.

Iye, ayafundelwa.

Kufuze, kulawulwe mnikazi weplasi.

Ukobana sele balemukile bona, izimvu nazo ziyazenza imali.

Ukobana abanalo ilwazi elaneleko ngokutjala isiphila, begodu kunamazwe la isiphila sitholakala khona, ngombana yimvelaphi yalapho, sisuka lapho.

Iye, anganela.

Atjhiye umonakalo omkulu khulu, ngombana abosomplasi kufuze bona bathome phasi ngeemsebenzi eminengi.

Iye, ngingakufundela.

Awa, akaneli, ngombana kwezinye iindawo awakafiki.

Awa, akakaneli.

Akaqakatheke ngokuthi, uyakghona bona uthole ilwazi nawulifuna msinya, begodu nakukhona okuthileko ofuna ukukwazi ayakufundisa.

Kufuze bona bathenge amarolo wotjani, lapha kuthengiswa khona ukudla kwefuyo.

Yispinatjhi, irude, imbuya, umnawa, imbiqani

Bangakhuthazwa ngokuthi kube khona namajima, afundise ngekozokulima begodu batjhinge eenkolweni ezahlukahlukene, babafundise ngezokulima.

Bangathuthukiswa, ngokobana kube khona imali abanikezwa yona, ukwazi bona bathenge okudingakalako.

Baphila ngaphasi bobujamo, obusathuthukako, obusezingeni eliphasi.

Basaba ukumsenga, ngombana udumbana unamandla khulu, begodu akafuni ukuphathwa, emahlangothini amanye.

Ungabathengela ifuyo efana neenkuku, ngombana angeze idinge indawo ekulu lapha zingahlalela khona.

Kungaba nomthelela, wokobana abantu bemphakathini, angeze bafuna ukusebenza emaplasini, ngesibanga sepatho, abaphila ngaphasi kwayo.

Kuncani, ngombana endaweni yangekhethu asinazo izimvu.

Umbono wami ngendaba le, ukobana nanoma angathi uzifumane zikhamba endleleni wazipha ilefte, akusi yinto ererhe leyo, umuntu angayenza. Yeke kufanele bona amapholisa la, amthathe amatjhingise ngepholistetjhi, bafowunele nomnikazi weplasi, bona azokuthatha izimvu zakhe.

Ekadeni bebahlanzela emlanjeni, begodu kunamanzi wokusela, kunamanzi wokuvasa, ahlukanisiwe.

Esilarheni okhunye, isikhumba sekomo bayazilahla okhunye bayazithatha, bazithengisele abantu bamarhwebo.

Ningazuza ngokobana nibuyele, niyokufumana okuthileko, urhulumende azonifumbathisa khona.

Awa, angeze yenzeka, ngombana izimvu ziyarasa, begodu ziyokuhlala njani eteksini.